Vutihlamuleri eka mindyangu yo hambanahambana i ku va ku nga lambi swilo.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku va fanele va ya tiva leswaku va na xitsongwatsongwani kumbe a va na xona laha swi nga ta va pfuna eka rihanyo ra vona ku ya emahlweni.

Hileswaku vatsoniwa va ta kota ku va va kuma switirhisiwa swa vona ku ya emahlweni ku va swi ta kota ku va hanyisa.

Yi ta kota ku tirha ku yini leswaku a ta kota ku va va hlayiseka.

Switsundzuxo xa mina eka manana hileswaku va ni hlamusela hi leswi ndzi nga ta hlangana na swona swi kota ku pfuna eka ku ya emahlweni na ku va ndzi nga rivali ka leswi va nga ta va va ni byerile swona.

Vanhu va khale a va vula leswaku loko u nga basisiwi ku ta endleka swo tala endzhaku ka ku va u nga basisiwanga naswona swi nge kumeki swi ku fambela kahle evuton'wini bya wena.

Khombo leri ri nga ta va kona eka ku va mi xava mirhi ya vuxisi hileswaku exitandzhaku xa kona a xi nge ta va xi kumeka xi ri kahle.

Ndzi vona ku ri xiboho lexi xa xa kahle hikuva swi endla leswakuva vana va kota ku yingisa mutswari naswona va landzelela leswi mutswari a nga ta va a swi bohile ku va swi pfuna ku hlayisa muti.

Xana mfumo wu nga endla yini ku antswisa vuhlayiseki bya maghondzweni va nga endla leswaku ku va na ti milawu yo tala va endla leswaku ku va na ma vanhu lava vakamberi va tivaku movha vachayeri ku va va hunguta rivilo ra vona eku fambeni.

Hileswaku va kota ku kuma tiyindlu naswona va nyikiwa mali ya vona loko va ta va u kumeke va tirhini.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku u kumeka a nga ndzi hlamuseli hikwakwalaho ka yini naswona ndzi nga n'wi vutisa leswaku why a nga ndzi hlamuselanga khale ku va ndzi ta tiva mhaka leyiwa.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga ta va nyika xona hileswaku a va nga tshungule eka ntlhanu.

Timbanga leti ti kombaka leswaku munhu u khomiwile i ku va a tsandzeka ku dya swakudya na ku va a nga ha vulavuli ngopfu.

Ndzi na yona ripfumelo eka mirhi ya ndhavuko hikuva ya pfuna swinene naswona swilo swo hambanahambana swi suka eka ndhavuko.

Ndzi vona swi nga fanelanga hikuva va fanele va va yimela va rhanga va kula tani hi hi loko va va nga ta va va ha ri vatsongo leswaku va ta kota ku yimbisiwa.

Ndzi titwa ku ri mhaka ya kahle hikuva vadyondzisi va kota ku kota ku dyondzisa vana ku va va kota ku va vana va va va na dyondzo ya vona.

Ku va na vanhu lava seketeliwaka va va va pfumeka vapfumeka.

Hi ku vona ka mina ndzi vona leswaku va va va nga ha ri ku ehleketeni naswona va va chava ku va yimela xiyimo lexi va nga xi endla.

I ku va va kumeka va kuma maapula na tibanana leti nga ta va pfuna eka rihanyo ra vona na ku va va kumeka va hlayiseka.

Ndzi vona swi nga ri na mpfuno hikuva madokodela ya va ya ri na maphilisi kumbe swipfuno swa vona leswi va va va nyikiweke swona ku va.

Boxa leswi faneleke ku va i ku biha emirini malembe ma nga si pfumela.

Khombo ra kona i ku va wu a hlayisa n'wana kumbe u ti kuma u tikile wa ha ri ntsongo.

Vavanuna va fa vo tala va le ku dumeni eAfrika-Dzonga hikuva.

Loko munhu a bihile emirini a nga ri na nseketelo ndyangu kumbe tatana wa yena.

Ndhawu yo dyela xikolo xi cinca leswi swakudya swa wona leswaku ndhawu ya vona.

Hi mahanyelo na maendlelo ya vanhu va khomiwaka ya u kuma ku ri yini.

Vavanuna va thoriwa ngopfu eka xiyenge xa hi wa ha magondzo va pfunekaka hikuva va ti ya le timayini.

Xana u vona onge mali ya pensele na enere hikuva.

Loko ambulense yi nga swi koti ku vabyi hikokwalaho ka ka yini ka swiyimo swa magondzo.

Swi ve na ntshikelelo wa leswaku vana va xikolo va nga ha kumeki ya yisa tidyondzo ta vona emahlweni naswona a swi va va nga koti ku ya emahlweni.

Vona ndzilo wu pfurha endhawini wo fana foyinela ya ndzilo ku ta.

Xana u nga va tsundzuxa yini leswaku xa yi xa yi xa yi vanhu lava lava mali ntsena handle ka ku?

Hi mfanelo ya wena hikokwalaho ka yini swirho ka swa nkoka ku u kambela.

Hi yini mirhi ya swimila yi tivekaka leyi tirhisiwaka ku tshungula vuvabyi bya miri.

Xana vutshunguri bya ndhavuko na vutshunguri bya milawu ku va tshungula ndhavuko a yi na .

Xana yi nga ka ti sivela njhani mhangu leti magondzo vuchayeri.

Hi mavonelo ya wena i byihi le ri bya ndyangu eku eka .

U titwa njhani hi swi pfumela vana va swakudya xana u ehleketa leswaku leswi swa pfuna eka swa pfuna ka rihanyo ra vana?

xana u ehleketa leswaku exikolweni ya pfuna ku sivela.

Xana yena ro khomiwa hikuva.

Anakana u ri dokodela na vuvabyi wa wena a wu yi xi ntirhwana lexi xi tlhelerisa.

Xana vatirhi va swi ha tirhisa njhani na tiva .

Swi pfunile sitsongwatsongwana lexi kumbe ku ka.

Mhaka yo hleka ndyangu tirhisa maphilisi ya xihatla ya.

Hi mavonelo ya wena ingaku ku yimbeli ko ka hi ka.

Hlamusela ta hlamusela ndlela leyi hohlotelaka ya.

Vanhu va tala leswaku xikimi xa le xa le exikolweni a xi .

U tshama .

Xana ku yimbisa khombo ra ra .

Anakana xa vutivi eka riendzo endla xana rihanyo ra ro sungula hundziselaka eka.

Anakanya u ri muxavi loyo .

Ku va swi sirhelela swi pfuna a swi hi ndlela leyi .

Xana yi nga ha ni lava ku xanisiwa ya hi vanhu lava.

Ina, ndzi tshama ndzi swi vona xifaniso xa rihanyo lexi a xi ndzi xi vona xi ri mavunwa laha va nga kombisa leswaku loko o nwa u ta kuma matimba u tlhela u hlayiseka eka rihanyo kambe a swi vanga tano.

Nkoka lowu ni nga ta nyika vaphameri va swakudya va swikolo i ku va va nyika vana swakudya hi ndlela leyi faneleke na ku va va endla leswaku un'wana na un'wana wa swi kuma swakudya.

Hikuva ti ta kota ku n'wi sivelela ku va ku vuvabyi byi kota ku ya mahlweni hikuva a kota ku nwa e ti ARV.

Xivangelo xa ndzilo lowu i ku va va vanhu va tshama endhawini va nga ri ku swi tiveni leswaku ku tala ku endleka yini.

Mina a ndzi ta va seketela hi ndlela yo ku va ndzi va tivisa leswaku a hi ku hela ka vutomi naswona a hi ku hela ka misava munhu loyi a nga ni endla nsele wu ta kumeka a khomiwa.

I ku va ku langutisiwa maxelo siku na masiku leswaku hi ta tshama hi karhi hi swi tiva ku ri ndhambi yi ta endlisa ku yini.

Mina ndzi hleketa leswaku tin'anga ti na matimba yo holisa vanhu hikuva va swi kota ku tshungula vuvabyi byo tala lebyi nga laveki madokodela ku va byi kumeka byi tshunguliwa.

Switandzhaku swo tirhisa ka nayiti i ku va xi vavisa xivelekelo xi tlhela swi endla leswaku munhu a nga koti ku veleka.

Ndzi nga tshuka ndzi swi anakanyile hikuva a hinkwawo mavabyi lama ya nga ta lava madokodela man'wanyana ya lava mimirhi ya xintu lama nga ta kumeka eka tin'anga.

Mimirhi ya xintu ya holisa hikuva a hinkwavo mi a hinkwavo hinkwabyo vuvabyi lebyi nga ta lavaka madokodela vuvabyi byin'wana byi lava mimirhi ya xintu leyi nga ta kota ku horisa.

Mina ndzi vona ku ri leswaku swi pfuna vanhu vo tala swinene ku yisa emahlweni mitirho ya vona.

Ndzi ta mi tivisa leswaku ku na ntungu lowu herisaka vanhu vo tala swinene ematikweni ku ya hi ku hambanahambana so ndzi mi kucetela leswaku mi fanekele mi tshama mi karhi mi ri karhi mi ti bohile minomo ya n'wina ku sivela xitsongwatsongwana lexiwani.

Vonelo ra mina leri ndzi ri vonaku hileswaku vana va xikolo va fanekele ku hlaya tibuku na ku landzelerisa milawu leyi vadyondzisi va va nyikaka yona.

Va pfuniwa hi ku va va kuma vanhu lava nga ta tshama na vona va nga ri ku va hlekuleni naswona va tlhela va hambana ni lava va tshamaka va ri karhi va va hlekula.

Byi hakeriwa hi mali ya mfumo hikuva i ntirho lowu mfumo wu nga lava ku va wu wu endla.

U va u kumeka u ri va u ti hungutela masiku ya wena lama yo hanya emisaveni.

Nkoka wa rihanyo ra kahle ra miehleketo i ku va u tshama u ri karhi u nga hleketi ngopfu naswona u kumeka u ri na vanhu lava mi burisanaka ku hunguta ku ehleketa.

Swi kombisa vumunhu lebyinene laha u kotaka ku pfuna vanhu u nga lavi ku ri na vona va ku pfuna hi rin'wani kumbe ku langutisela.

Swi khumba leswaku u ta tshama a ri karhi a nga hlayisekanga emiehleketweni i ta tshama a ri munhu loyi a nga pfumeleki naswona a nge koti ku pfuneka hikuva a nge pfumeli leswi swi lavekaka.

Yi hangalaka hi loko munhu a kumekile a ri na yona a tlhela a khohlola laha a nga ta ya a ri khomana na ku va pfuxela.

Munhu u titwa a nga tsakanga swinene hikuva i swilo leswi swi nga n'wi tela a nga swi hleketelelanga nakona a hi leswi a swi lavisile xiswona.

Mina ndzi ta byela munghana wa mina hi ta mpfuno wa mati lawa loko u hetile ku nwa wona ya nga ku pfuna swinene emirini wa wena.

Swi ta endla leswaku miri wa wena u kumeka wu nga ri kahle naswona swi ta endla leswaku u tshamela ku tsutsumela exiyindlwanini.

Ina u fanekele ku hlamba mavoko ya wena hikuva switsongwatsongwana swi kala ku tala emavokweni.

Nhlayiso wa rihanyo i ku va munhu a teka vutiolori laha a nga ta pfuneka.

Mina a ndzi ta tisa lexi xi nga ta kota ku herisa ntungu lowuwani kusuka ematikweni ma le handle.

Mina ndzi vona onge yi vangiwa hikuva vavanuna vo tala va rhandzaka ku tshama va tsakile naswona va rhandzaka ku tshama va ri va tele kumbe va ri ntlawa.

Ndzi nga herisa hikuva hi tlakusa vatsoniwa leswaku va ta tekeriwa enhlokweni na vona.

Mina ndzi nga va tsundzuxa leswaku eka xin'wana na xin'wana lexi va hetaka ku xi endla va faneleke ku hlamba mavoko ya vona.

Hikuva swi endla leswaku va tshama va tiva kumbe ku tiva vuhlayiseki bya vona bya masiku hinkwawo.

Swi endla leswaku munhu a tshama a karhi a tiva hi ta rihanyo ra yena.

Ndzi nga va khutaza hikuva loko va heta ku va va endlile swo karhi va fanekele ku hlamba mavoko ya vona.

Swi vangiwa hikuva munhu a nga tekeli nhlokweni hi ta switsongwatsongwana leswi a va ka na swona.

Mina ndzi vona ndzindzakhombo wa rihanyo wu ri ku pfuneni swinene naswona wu ri karhi wu lwa hi matimba ku pfuna vanhu.

Mfumo wu nga ringeta hikuva na wona wu hoxa xandla eka ku pfuna vanhu lavawa.

Mfumo wu nga endla hileswaku wu kuma vanhu kumbe wu endla mintirho yo tala leyi nga ta tisa ku va ku va na ku pfuneka ematikoxikaya.

Va kumeka va ri vanhu lava hanyeke kahle emirini wa vona.

Mina ndzi nga va hlohletela hikuva ndzi va byela leswaku va fanele ku tekela nhlokweni rihanyo ra vona leri nga ta va hanyisa hi .

Tiko ri nga va ri kumeka ri ri tiko ra kahle loko vanhu va ri ni ku twana hinkwavo ka vona.

Ndzi ta hlamusela vathori ni vathorikuloni hi ta ku va va tlhogomela vanhu va vona hi rihanyo leswaku va kumeka va hlayiseka hi masiku ni mikarhi hikuva va va nyika swa matsavu na ku va va cheka rihanyo ra vona.

Mina ndzi vona yi pfuna swinene naswona yi tisa ku antswisa laha Afrika-Dzonga.

Mina ndzi nga teka goza i ku ya ndzi ti sirhelela kumbe ndzi ya kume xin'wanyana lexi xi nga ta ndzi pfuna ku va ndzi hlayiseka.

Mina ndzi nga n'wi vutisa hi swivutiso swa ku loko u ri ni vuvabyi lebyi u vona ha yini xana.

Hikokwalaho ka yini mupurasi wa Afrika-Dzonga a ale vaaki va Afrika-Dzonga ku va ambala xifungeneto xa xikandza.

Xana u vona ku ri mhaka ya kahle leswaku vanhu va le matikoxikaya va ndzi tikile.

Xana u swi kahle leswaku vanhu va va kambe ku nghenisa mimirhi ya vuxisi.

Xana u nga n'wi tsundzuxa yini loyi a tirhisaka murhi wa xintu ku tshungula vuvabyi.

Loko a wu ri minister ya transport hi swihi swilo leswi a wu ta va tsundzuxa swona vanhu.

Tani hi muchayeri wa movha xana hi wihi mimpimela leswaku u tirhisa loko u ri karhi u chayela.

Anakanya u ri loyi a tsandzekaka ku xava murhi.

Hikokwalaho ka yini u tolovele loko ku nghena vanhu a nghena.

Xana hi wihi switempe leswi va a va ri va fanele ku swi teka ku kota ku seketela.

Hi ku ya hi ku vutisa bya wena hi rihi ripfumelo ra vanhu ra ndhavuko.

Hi wihi ntirho lowu muendli wa mirhi etikhemisi a wu endla.

Xana titliliniki ta rihanyo leti fambafambaka, fambaka ti nga antswisa.

Xana hi tihi ku va i xaniseka leswaku vatsoniwa vo huma matikoxikaya va nga.

Hi ku vona ka wena ntirho wa vatirhi va rihanyo va.

Xana u vona ku ri mhaka ya kahle leswaku titliliniki ti a nga ku pfuna.

Xana mfumo wu nga nghenelela njhani wu pfuneta ka minkarhi.

Xana mfumo wa Afrika-Dzonga wu nga endla vanhu va nga yimi.

Xana u vona ku ri mhaka ya kahle eAfrika-Dzong, wu nyika vanhu lava pfumalaka mali.

Xana ku nga va ku endlaka leswaku swibedhlele swa mfumo ngopfu.

Hi xihi xitsundzuxo lexi u nga nyika munhu la a chavaka ku sungula.

Hikokwalaho ka yini vanhu van'wana va khomiwa hi tingana hikuva valava ku herisa ku vilela.

Xana thekinoloji pfuna njhani ku sivela ku mpfumato.

Loko eka ndhawu u ri ka yona ku va na na yini ndhawu leyi na yona.

Loko a wu ri murhangeri wa xihi hi swihi leswi a wu ta swi endla.

Xana swifaniso emabodhleleni ya mirhi swi nga pfuna njhani vavabyi lava va twaka.

Hikokwalaho ko nghenelela nkarhi, nkoka eka ka .

Loko vana ri ringana kambe ri nga ri kahle maphilisi.

Swi ni khombo hikuva va faneleke va landzelela swiletelo hinkwaswo leswi va nyikiwaka swona.

I ku va vanhu va kumekaka va ri na ku vilela swinene eka rihanyo ra vona.

Swi nga pfuna hi ndlela leyi leswaku u nga kota ku tiva hi ta siku ra mundzuku.

Loko a ndzo va mukhanselara wa matikoxikaya kumbe wa ndhawu a ndzi ta pfuna vanhu vo tala, hikuva ndzi va pfuna hi leswi va swi pfumalaka naswona ni ku va nyika ntlhontlho eka vurimi.

Madokodela va nga ri hunguta hi ndlela leyo yo tsundzuxa vanhu leswaku va nga tshembeli eka mimirhi leyi va yi tirhisaka.

Va hlayisa hi ndlela leyi yo va kumeka va ri karhi va teka timfanelo hinkwato leti va byeriwaka tona.

Mintlawa ya vukhongeri yi nga pfuna hi ku va yi hunguta vukungundzwana hi ku va va famba hi muti na muti va hlohlotelo vanhu ku va va nghena kereke na ku va va kumeka va hundzuka.

Mina ndzi swi vona swi tala hikuva vanhu vo tala a va talanga ku nwa mimirhi yo hunguta ku ehleketa hi xitalo.

A nga lava mpfuno hikuva a yisiwa ndhawini leyi ku tshungulaka tshungulaka vanhu loko va nga ha ri ku tikoteni ka ku tirhisa swidzidziharisi.

Swi nga pfuna hi ndlela leyi vanhu vo tala a va ta kuma mpfuno ha yona hikuva loko va tsarile va kota ku swi tiva.

Mina ndzi vona swi lulamile hikuva swi hetelela vanhu vo tala swi nga va yisi ka tindlela leti faneleke van'wana va sungula no ku yiva.

Swi nga pfuna hi ndlela leyi loko swakudya vo swi tisa swo, swi tele ku ri swakudya swa matsavu laha swi nga ta pfuna vanhu vo hambanahambana.

Hikuva swi pfuna eka rihanyo ra hina ku va hi kumeka hi hanya malembe yo hlaya.

Mina xitshunxo lexi ndzi xi vonaka i ku va a nyikiwa mimirhi leyi yi nga ta n'wi pfuna naswona a landzelerisa swiletelo leswi a nyikiweke.

Swi endla leswaku loko vanhu va twile ku vava va nga ri na xa ku famba va hatla va pfuneka hi xona.

Mina i vuvabyi lebyi byi karhalisaka munhu emirhini a nga koti no tirha mintirho ya yena hi mfanelo.

Switandzhaku swa kona i ku va munhu a kumeka a ri ku ondzeni swinene, naswona swi endla leswaku rihanyo ra yena ri nga kumeki ri hlayisekile.

Hikuva swi endlekile hi lembe leri nga humelela ha rona.

Ndhavuko wu khumba hi ndlela leyi vanhu hi pfunaka ha wona, hikuva a hinkwaswo leswi swi lavaka swilo swa swiyimo swa le henhla kambe ku ri ndhavuko wu nga ta pfuna.

I va hi masiku ni mikarhi va ya etliliniki kumbe exibedhlele laha va nga ta byeleteriwa hi milawu leyi va faneleke ku yi landzelela.

Va nga dyondzisiwa hi minkarhi ni masiku leswaku va fanele ku tekela nhlokweni rihanyo ra vona leri ri nga ta va hanyisa ku ya emahlweni.

Swi nga va pfuna hi ndlela leyi loko vo tshika ku dzaha swidzidziharisi swa vona rihanyo ra vona ri nga kumeka ri hlayisekile.

Yi faneriwe ku kamberiwa kambirhi kumbe ka nharhu laha u nga ta vona leswaku impela i ntiyiso na.

Swi hlupha hi ndlela leyi vanhu a va koti ku hatliseka va pfuneka hi nkarhi loko va ri ku laveni ka xan'wanchumu, naswona swi endla ku vuvabyi byi ya byi karhi byi ngetelelana.